Kgetlho la ntlha ke palama sefofane, ke ne ke tshogile ebile ke ikutlwa okare ke tla kgwa or ke feroga sebete gobane le le letsatsi la me la ntlha ke palama sefofane ke ne ke fofela Cape Town.

Ke toro ya me ya go palama sefofane gobane ke batla le nna go ipona ke le ko legodimong. Se ke eletsang go se palama sefofane, ke sa e le aeroplane.

Tiriso ya dibese ke tshepa le go dumela gore di a thusa mo nageng ya rona gobane tlhwatlhwa ya tsone e kwa tlase ebile e kgona go tsenya morwalo o montsi fa o travel-ela o na le morwalo o montsi.

Karata e botlhale ga e tswe ka sebaka se. E tsaya nako. Se sengwe gape ke gore motho o kgona go tsaya karata ya me a e tirisetsa bo ene e tswa e kareng ke nna ke e dirisitseng mare e le ene a e dirisitseng.

Se se dirang gore motho a nne mokgweetsi o o siameng wa bese ke gore o na le ditokelo tse di tshwanetseng tsa go kgweetsa bese. Se sengwe gape ke gore o tshware nako, o ithute go tshwara nako ka metlha le ka metlha. Ntho bese ke transport-o e e leng gore e thusa batho ka go ya mosebetsing ka go tshwara nako gobane e na le dinako tsa tsone. Bese ya seven phakela e nna ya seven ga e fitlhe ka eight.

Batho ba ba yang tirong ga ba kgone go ya ditirong fa go na le strike-e. Mo e leng gore ka dinako tse dingwe ba feleletsa ba loser mmereko. Ka dinako tse dingwe gape ba goroga ka lata ka nako e ba sa tshwanelang go goroga ka yone. Se se dirang gore batho ba ba bathapileng ba ba sutise bo mmerekong ba ba fayare.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng gore batho ba kgone go fitlha ka nako e e tshwanetseng e e maleba le gore batho ba itse gore nako ya bone ba e tsamaise ka tsela e e ntseng jang.

Nkile ka siwa ke bese fa ke dira mophato wa Marematlou gobane ke ne ke robetse, ka tsoga morago ga nako go setse go le lata. Mme bese ya ntshiya mme ka kry-a dipalamo tse dingwe.

Go kile ga nna le ditshopetso tsa dibese. Matsapa e le gore batho ba ba kgweetsang ditekisi ba lwa le batho ba dibese gore ba ba tseela batho ba ba tshwanetseng go palama ditekisi. Mme seo se dirile gore batho ba ba yang mosebetsing ba seke ba kgona go ka ya mmerekong. Batho ba ba dirisang dibese ba nne ba itse gore ba na le madi a kwa tlase gobane bese e pagamiwa ke chelete e ko tlase go nale dipalangwa tse dingwe. Seo se feleletse se dira gore batho ba seke ba kgona go ya tirong gobane ba sa kgone go ka tšhelete e a tlhwatlhwa e kwa godimo.

Dibese ha di tsamaye mo metseng yotlhe kgotsa mo ditseleng tsotlhe ka gonne dibese ke dipalangwa tsa goromente. Tsa goromente e di laoletse gore di tshwanetse go tsamaya mo ditseleng tse feng, ga di a tshwanela go tsamaya mo ditseleng tse feng.

Kokeletso ya bone ya ngwaga le ngwaga e nkama ka gore e feleletsa e dira gore batho ba seka ba tlhola ba itse gore ba tshwanetse gore ba dirise dipalangwa tse feng ka gonne batho gangwe le gape ba tshepa gore le go dumela gore dibese tlhwatlhwa ya tsone e ko tlase go gaisana fa di kgaisana le dipalangwa tse dingwe.

Tirelo e e diriwang ke dibese, ne ke tla e fa robedi gobane batho ba dibese ba re thusa thata mo go tshwareng nako fa re ya kwa tirong. Lebaka la gore ke e fe robongwe ke gore ka dinako tsotlhe fa ke ya tirong, ke batla go fitlha ka nako, ke palama bese mme ke fitlhe ka nako. Mo ebileng gape batho ba dibese ba itseng go tshwara batho sentle le dibese tsa bone di phela di le phepha letsatsi le letsatsi.